Xo sungula i ku rivaleriwa ka swiendlo swa tindlela ta mpfuxeto leswi vulaku loko swiendlo swa tindlela le ta le handle swi rivaleriwa swi nga endla leswaku timakete leti hluvukaka ti nga koti ku xavisa swa tona ehandle, ku chavisa nhluvukiso wa tona. Xa vumbirhi ku tshika xikongomelo xa nhluvukiso wa le kusuhi tipholisi leti ti nga endla ku mpfuxeto wa misava lowu hi nge le ka wona ti nga endla leswaku ku timakete leti hluvukaka ti tirhela swiendlo swa le handle ku tshika ku aka tindlelo ta le kusuhi na nhluvukiso wa tona.

Ku dlayiwa ka xiharhi eka mintirho mikhuva ya ndhavuko swi endla leswaku vaakatiko vahlakani va hlangana va va xilo xin'we, hala tlhelo hi va hi kha hi gandzela va le hansi hi va hi kha hi khensa swikwembu swa hina leswi hi hlayisaka a masikwini hinkwawo se ku dlayiwa ka xiharhi swi kombisa leswaku hi lava ku khensa ku khensa vutomi lebyi nga na byona ndhavuko leyi hi nga na yona ivi hi hlangana as vaakatiko hi va xirho xin'we as vaakelani va tiko rero.

Ku misava yi tshama yi ri ka xiyimo xa kahle as vamapurasi mi fane mi endla leswaku mi tirhisa manyoro ma kahle lama fambelaka na misava yaleyo, na ma cheletela ma mati loko mi kha mi rima or loko se mi rimile mi tirhisa mati hindlela leyi ya kahle leswaku misava yi nga onhake o yi famba yi khukhuriwa hi mati lamo cheleta. Xin'wana lexi mi nga xi endlaka i ku mi tshama mi kha mi hlakula ku hlakula swa pfuna ku misava yi tshama yi ri kahle hi mikarhi hinkwayo.

Swa mati swa mati swa tika swi tika hi mhaka ya ku hi nge languteli ku hi tirhisa mati matiko mati ma mfumo malamo na wona ma ta na swiboho swa mona mi kuma ku kuhava mati etikweni masipala wa tsandzeka ku tisa mati, se as vamapurasi mali yo tala yi fane yi teka yi vekiwa eku xaveni ku endliwa leswa tibhoholi loko ku ri ku swa tibhoholi swa tsandza mapurasi a maendliwi kusuhi na madamu na minambu leswaku mati ma ta tshama ma ri kona hinkwavo mati ma ta tshama ma ri kona hikuva mati i xixin'wana xo tika ende ma tshama ma kha ma kala so vanhu va ti celela mati va swi tiva ku mati ma tshama ma ri kona hi swona swi nga ta va pfuna.

Eeh, tihuku ti ta yi tisa mali ta yi nghenisa mali mara ni nge vuli loko ti nghenisa mali yo tala ku fana na mihandzu na swidyangudyangu leswin'wana leswi nga kona or leswi kotaka ku rimiwa se ni seketela nhlamulo ya mina hi ku vula leswaku nyama e ya dyiwa mara vanhu va swi kota ku va ti hlayisela va ti kurisela tihuku ta vona, na swa tika nyana ku hi nga ku mali yi ta endliwa hi ku xavisa tihuku. Tihuku ti na mali mara hala tlhelo ti lava swo dya so mali leyi u nga yi endlaku yi nge tali ngopfu hi mhaka ku na tona tihuku ta dya.

Nhlamulo ya mina yi nga va eya na pfumela ku swibyariwa swi nga cincacinciwa ensin'wini hi mhaka ya ku tinguva a ti fani ende, u nge byali swimilani swin'we lembe hinkwaro swi nga ha swi nga endla leswaku swi nga kuli nkarhi wun'wana swi kula hi nkarhi wa swona ivi swi minyika mihandzu hi nkarhi wa swona. Se ku cincacinca swibyariwa emasin'wini i xi xa kahle hikuva swi na tinguva ta swona that's why hi fanele hi byala swimilana swo hambanahambana hi ku ya hi mikarhi ya lembe na na tinguva ta lembe.

E-e, swibyariwa leswi byariwaku ngopfu emakaya or laha Afrika-Dzonga ni ta ku i Miroho, Swipinichi, Muchayeni ivi ku va na Matamatisi na Tinyala na swifaki, ende leswi byariwaka ngopfu i Swifaki hi ku ya hi nguva ya swona ende Swifaki loko se swi heta ku dyiwa swi omile swa pfuna ku endla mugayo. So lexi ni vonaku xi byariwaka ngopfu i Swifaki and Xifaki xi dyiwa hi wun'wana na wun'wana, vanhu va swi rhandza swifaki and xa pfuna na loko se mi xi tshikile xi oma xi mi endlela mugayo ku vanhu va kotaka ku ti dyela vuswa va tidyela mukapu na swo hambanahambana na dini ra endliwa, so na Miroho, Miroho ya khusiwa Matamatisi macheliwa xixeveni nkarhi hinkwawo.

Swakudya swa le mathinini na swakudya swa swa tiayisi a swi nandzihi hi mhaka ku a swi na ku nuhwela lowuya wa swakudya wa swakudya leswi swa ha ku endliwaku sweswi i swakudya leswi nga tshama nkarhi wo leha mina ni ti rhandzela nyama yo dlayiwa sweswi, huku yo dlayiwa sweswi, Nhlampfi yo phasiwa sweswi yi dyiwa sweswi hi ku va yi va ya ha ri na na minuwhelo wa ngati swi va swa swa swa ha ri fresh se mina swa le mathinini a ni swi rhandzi ni twa nga ni twa swi kha swi nga nandzihi so ya.

Mimpfuno ya ntirho lowu a yi talangi leyi yi nga va ku kona, ku nga va yimbirhi yinharhu, wun'we ku nga va ku va va vatiselini vaakatiko mintirho lava va nga tirhiku va nga pfuna ku thoriwa va tirha kwalaya dan'wini, ivi loko se mati damu ri akiwile wona mati malamaya ma nga le dan'wini hi wona ma nga ta pfuna tiko ku va kota ku cheleta leswi va nga ta va va rimili swi pfuna ku swi kula va kota ku xavisa.

Eya, na vona va fanele va tlakusa, hikuva swi fambelana na matlakuselo ya tiko, tiko loko ri ku ri gonyisa mali for swi swa so na so or swilo swo hambanahambana e na vona a gonyisa mara, va nga gonyisi ku fana na switolo mavhengele lamakulukumba hikuva mavhengele hi fanele hi khandziya hi ya hi ya xava se loko swi kha swi xavisiwa kwala kusuhi a swi bohi ku va gonyisa mitsengo ya vona yi ya henhla. Hina hi nga xava kwala mali leyi a hi fanele hi khandziya hi yo bazi yi ta pfuneta swin'wana or hi xava swo tala swixavi leswi va swi xavisaka hi mhaka ku va gonyisile mara a va gonyisanga kufana na mavhengele.

Eya, leswi na swi pfumela ku ti endlela xirhapa swa pfuna hikuva u va kha u ti vekela mali ya wena, mali ya wena yi ta tirha swin'wana u va u ti byalelini u ti cheletela ivi u kota ku u tidyela swakudya swa wena leswi wehe u nga ti byalela a swi bohi ku se u humesa mali ku u ya u ya xava. Loko u ri na xirhapa xa Matamatisi xa Muchayeni xa Mukhusi na Tinyala a wu nge he boheki ku u ya u ya xava.

Swona swona ni vona swi ri kahle hikuva ku na swakudya swin'wana hina vanhu hi hexe a hi swi koti ku hi tivekela swona swi tshama nkarhi wo leha, se swona hi ku ya hi mina swa pfuna enkarhi wun'wana enkarhi wun'wana a swi pfuni mara ka nkarhi wa sweswi ndzi ta ku swa pfuna, swa pfuna swinene hikuva ku na swakudya swin'wana a swi mila kumbe swibyariwa lembe hinkwaro, se u ta boheka ku u swiveka loko u nga swi koti ku ti vekela swi to bolo se swa pfuna swa le mathinini swa pfuna swinene.

Lama antswaka hi lama humaka a ehon'wini hikuva ma va ma nga cheliwanga swichelachelani swo hambanahambana ende swichelachelani leswi cheriwaka ka masi lama hi ma xavaka evhengeleni a hi swi tivi, vona va ri swa swi endla ku masi ma tshama nkarhi wo leha. Se mina ni ta ku masi ma homu ma antswa ngopfu ku tlula lama le vhengele hikuva ma homu u ma kuma sweswi ma tirha sweswi, u ma veka ma tirha mundzuku hayi lama ma le mavhengeleni lama tshamaka malembe ma tshama njhani malembe masi, ma kha ma nga boli ma va ma cheliwe yini ku ma nga boli, se masi mahomu hi wona ni twananaka ngopfu na wona.

E-e, ku rhurha ka van'wamapurasi ka tindhawu hi mhaka ya ma dyandza, ikhonomi swa yi vavisa hikuva a hi swi tivi ku loko a sukile le a rima kona, la a nga ta fika a rima kona leswi a lavaka ku swi byala swi nga mila kahle na? Loko misava leyo A byala ka yona le a sukaka kona na leyi a ya ka ka yona sweswi a yi fani, se sweswo swi nga n'wi tikisela loko swi tikisela yena swi tikisela ikhonomi, se sweswo i problem yikulukumba leyi vo vo vanhu vo rima va nga na yona, u fane se loko a suka la a ri kona a fika a dyondza misava liya before a rima loko a ha yi dyondza ikhonomi na swixavisiwa leswi a swi xavisaka swi yimile.

Ku na mintirho yin'wani yi tekeriwa ehansi ivi mintirho yin'wana yi tekeriwa henhla se mina hi ku ya hi mina e, vanhu lava a va fanele va hola va hola mali yo vonaka hikuva hi vona va dyisaka tiko. Hi vona va va hi phamelaka hi vona va endlaka ku hi pfuka hi dya hi tlela hi dyini. Loko mina ni kha ni tirha ntirho lowu ni wu tirhaka na va karhi ni rima, so vanhu lava va endlaka swakudya or varimaku va tirhaka mapurasini va fane va holeliwa kahle mali leyi hi tivaku ku yi ta va ta va pfuna emimitini ya vona.

Ku cinca ka maxelo ku pfuna vurimi hi tindlela to hambanahambana vuyelo wa kona i ku mpfula yo cheleta, dyambu ra swi kulisa swimilana. Se macincelo ya maxelo na tivuyelo to hambanahambana, ende ya pfuna hi ku byariwa swibyariwa swo hambanahambana lembe hinkwaro, na ku va swin'wana swi mila xirhamini swi mila dyambyini swin'wana a swi mili dyambyini swin'wana swa mila dyambyini so ku na tivuyelo to tala.

A hi ku hlayisa swimilani eka mihlovo ya maxelo u nga tirhisa ti-greenhouse. Ti-greenhouse i miako liya yi yi baka swimilani swa wena u swi tiva ku a swi tshwi swinene hi dyambu, kumbe a swi le ku biweni ngopfu hi moya, a swi le ku neliweni ngopfu hi hi mpfula, hi swona leswi mina ni nga swi tirhisaka leswa ti-greenhouse, miako liya ya pfuna ka ku hlayisa swimilana.

Loko munhu a lava ku xava misava yo rima ematikoxikaya u ya a ya vulavula na ndhuna ya muganga wa yena, loko a hete ku vulavula na ndhuna ya muganga wa yena va famba va ya ehosini etribal-i, laha va nga ta fika va vulavula na hosi ivi hosi yi famba na vona va ya va ya pimeriwa xitandi, ivi loko va pimeliwe xitandi u kota ku hakela mali leyi hosi yi nga ta va yi ku byele ku xitandi xi ta endla mali muni.

Hi ku ya hi mina ni vona ku nga ri miehleketo ya kahle swona swi nga swi kha swi pfuna vanhu ku va nga xavi switandi mara swirhapa leswiya na misava ya tika yi nga wisa lwangu ra yindlu swi vangela muti walowo makhombo or bindzu rero makhombo se hi ku ya hi mina a hi miehleketo ya kahle.

Marendzorendzo lama ma pfuna hi ku loko vana va kha va famba va ya mapurasini va kota ku vona ku a mapurasini ku tirhiwa njhani ku endliwa yini se ma pfuna swinene se loko va kha va ya va kota ku vutisa na swivutiso ku swi swa njhani swi endliwa njhani ku sungula swa mapurasi swi sungurilwa njhani ku swi maintain-a swi endliwa njhani se marendzo lama ma pfuna swinene.

Xo sungula mavoya a ma dyiwi se swa boha ku ma susiwa ku hi ta kota ku dya nyama yo hi yoxe, and xa vumbirhi i ku mavoya ma khoma thyaka ro tala na hambi wo ri hlantswa voya leriya ri ta ra ha ri na thyaka ende voya a hi xilo xo dyiwa swa swi boho ma susiwa.

Ni nga va hlohlotela hi leraku xirhapa lexi xi ta pfuna hina as vaakelani hikuva ku na minkarhi leyi mali ku va ku ri hava se ha swi kota ku loko xirhapa lexiya xi akiwini hi byala hi cheleta loko swimilana swi mila hi kota ku hi dya swimilana sweswiya swi nga mila hi dya as vaakelani swi nga bohi ku hi fanele hi famba hi ya mavhengeleni hi ya xava.

Mbuyelo yo byala swimilani hi hi hi hydroponics swi pfuna ku hi nga zi hi ya a masin'wini hi ya hi ya cela misava kumbe hi rima hi ti byalela kwala mimitini ya hina, ende hi tirhisa mati ntsena mati lama hi mo ma kulisaku swimilani se a swi bohi ku u ya u ya xava misava endhuneni kumbe kwala tikweni wena wo ti endlela miako ya wena yo byala ti-hydroponics ta wena hi xona hi yona mbuyelo leyi ni yi vonaku ni yi tivaku ya ku byala hydroponics.

Vurimi bya le madorobeni hi byona bye byi ya byo fambelana na swa ti-hydroponics, ende vanhu vo tala se va swi sungulini hikuva a ni va hava la va nga ta rima kona mi kuma ku jarata ra yena i ri tsongo ku hava misava i ti-concrete or i ti-pavement-e se loko munhu a kha a tshama dorobeni wa swi kota ku a ti endlela system yaliya ivi a ti byalela, se hi swo swi endlaku ku swi duma ngopfu ende vanhu va swi vona ku swakudya swa durha masiku lama se xikan'we va ti byalela swona hi swo swi endlaku ku swi duma swinene leswo swo byala emadorobeni.

Swirhapa swa va swa vaaki swi hlanganisa vanhu, swi endla ku vaakatiko va hlangana va tirha swin'we va kha va tirhela ku va pfuxa tiko, se swirhapa leswiya swo swi endliwa hi vaakatiko va kota ku vadya as tiko rin'we, se ni vona sweswo swi antswa ngopfu ende swa pfuna ku vanhu va hlangana va va xirho xin'we va kota ku dya va hanya ku hanya kuya mahlweni ende sweswo swi aka na tiko.

Xivangelo xexo i ku ku hava misava emadorobeni, switarata majarata mo tala or mindyangu yo tala na tiyindlu to tala emadorobeni ti na ti-pavement-e ti na ti-concrete, se ku hava ndhawu yo va nga ku va ta yi tirhisa se va kota ku va endla ehenhla ka malwangu ma tiyindlu ku va kota ku byala kona.

Swi pfuna hi swona sweswi swa ti-hydroponics mi kota ku dyondza tindlela to hambanahambana to byala ku hi nga tirhisi tindlela tetiya ta khale to byala so sayense ya pfuna swinene eka mhaka yo endla yo tumbuluxa swakudya hikuva a swi bohi ku hi tirhisa tindlela letiya ta khale loko hi kha hi hi kha hi kula a ku byaliwa a ku byaiwa misaveni sweswi wa swi kota ku byala kun'wana na kun'wana a swi bohi ku va ku ri na misava so sayense ya pfuna ngopfu ka ku tumbuluxa swakudya swa rixaka.

U fane u va u kha u tiva swi leswi hinkwaswo ku swidya yini loko swi vabya swi nyikiwa yini ende u fanele u va u ri na vatirhi lava na vona va nga dyondzeka u va u tiva ku ku swifuwo swi hlayisiwa njhani swi dyisiwa yini swi kulisiwa njhani swimilani swi endliwa njhani ivi u xavisa u xavisela u xavisela vaakatiko u kota ku landza na mabindzu lamakulukumba u ma byela ku swiharhi swa mina hi leswi na ku mi xavisela nyama or hi leswi swimilani swa mina na ku mi xavisela miroho matamatisi sweswiya swo hambanahambana se swi vuyela ndzhaku ka ku u fane u swi tiva ku u endla yini ku u kota ku bindzu ra wena ri humelela.

A ni swi tivi ngopfu sweswo mara ni tiva ku loko wo byaliwini ntanga wa pfuna hi miroho wa yona ku na miroho na wona ntanga hi woxe wa dyiwa se ni vona mpfuno wa ntanga ku ri ku u kota ku ti kumela miroho ya wena u tlhe u ti kumela na wona ntanga se a swi ze swi lava ku u ya mavhengeleni u ya xava miroho liya kumbe u ya byala mapurasini yi kwala ndzhaka yindlu wo ya u ya ti khela.

Ku na milawu ya vutshila leyo fanela ku yi landzelela bindzu ri fanele ri tsarisiwa ka CIPC ri tlhe ri tsarisiwa na le ka SARS ivi ku va na milawu ya vatirhi loko ku ri ku u ya thola na vatirhi ku na milawu ya mati hi ku u ya tirhisa mati mo tala ivi ku va na milawu ya misava se milawu yo pfula bindzu ra ra vurimi yi tele ende u fane u yi tiva tlhe u yi landzelela.

Ndzawulo ya swa vurimi yi va seketela, yi seketela vamapurasi hi ku va nyika mali yo va kota ku fambisa mapurasi ma vona. A ni tivi loko yi ri na swona swa tidyondzo swo dyondzisa van'wamapurasi ku mapurasi ma hlayisiwa njhani, na swifuwo swi hlayisiwa njhani, ni tiva ngopfu leswaku va va pfuna hi mali yo va kota ku fambisa kumbe va sungula mapurasi ma vona.

E makhombo lawa u nga hlanganaka na wona wo biha, ka ku hlayisa mati eka mapurasi ku na ku na mathangi lama ku mati ma tshamaka ka wona ma karhala mathangi ma biwa hi rosi ivi ku va na tiphayiphi, riphayiphi ta boxeke. Se sweswo swimbirhi hi leswi ni tivaka swona swi nga va ka makhombo lama nga karhataka swa mati eka vamapurasi.

Eya hayi swa tirha hikuva i swilo swa ntumbuluko ka nkarhi wo tala, dyambu khale na khale ri ri kona ri kha ri pfuna ku rima vanhu vo rima se rona e ra pfuna. Leswa ti-biograss i swilo leswi swi sungulaka ku huma sweswi leswi endliwaka hi vanhu va ti-science se swona swa pfuna swinene.

Ni nga sungula hi ku rima, loko ni heta ku rima ni chela manyoro ni heta ku chela manyoro ni cheleta ku misava liya yi tsakama yi kota ku loko yi tsakamini yi ta kota ku ni byala kahle. Se u sungula hi ku yi rima u yi pfuxa misava u yi pfuxa yi pfuka, hi swi vitana ku hlakula, wa hlakula ku u kota ku misava yi pfuka ivi u kota ku hlanganisa manyoro na misava, loko u heti ku hlanganisa manyoro na misava u chela mati wa cheleta lahaya ku misava liya na manyoro swi hlangana swi va xixin'we ivi u ta kota ku sungula ku byala.

E masiku malamo hi lama mo loko u byarile swimilana swa wena swi nga kuli, se mbuyelo u nge wu voni loko wo byala hi minkarhi liya u tivaku swimilani a swi kula hi nkarhi wa swona. Swimilana swin'wana na swin'wana swi na nkarhi wa swona swo swi kula se i fane i i langha, hayi futhi ku u langa mara u fane u byala hi minkarhi leyi u swi tivaku ku minkarhi leyi swimilana swi ta mila swi kula swi ku endlela leswi u nga swi.

E ndlela leyinene yo basisa swiambalo i ku va u swi lovekile nkarhi wo leha endzeni ka mati, swi tshama swi lova loko swi kha swi lova lahaya ku loveka swi va swi kha mati ma va ma kha ma humesa thyaka endzeni ka swona. Loko se u heta ku swi loveka ro sungula u nga swi loveka ra vumbirhi, ivi i ta kota ku swi hlantswa loko se u loveke kambirhi.

Xitsundzuxo i ku va veka swakudya eka ndhawu leyi yi titimelaka ku swi ta kota ku hlayiseka, hikuva ti swakudya swo tala a swi lavi ndhawu yo hisa, ndhawu yo hisa yi endlaku swi bola. Se mina ni nga va tsundzuxa ku va swiveka eka ndhawu leyi titimelaka ku swi ta kota ku swi hlayiseka swi va na nkarhi wo leha ku swi nga boli.

A ni ta va hlohlotela hi ku va nyika ti-bonus loko lembe ri hela ni tlhela ni va kombisa leswaku ntirho lowu i wa vona loko va wu hlayisa va wu khoma kahle u ta va pfuna ku ya emahlweni, nhlohlotelo wu hambane se ti-bonus ta pfuna u va byela ku loko ho tirha kahle lembe leri un'wana na un'wana u ta kuma bonus.

Ni nga langha muhlovo wa tomato roma ka timanga hikuva a ti karhati a a ma karhati ku byala. Hikuva na mati swi ti lavela mati mo ka ma nga talangi ngopfu, i lava misava yo nona hi kona ni nga langaku wona, ende mabyaliwa hi minkarhi liya ya xixika xi kha xi ya ku heleni. Kahlekahle na lembe hinkwaro mabyaliwa mara ma nona ma kula kahle loko mabyaliwa hi mikarhi ya xixika ku ya ka loko se xixika xi kha xi ya ku heleni.

A ni ta kombela xiponci xo tlela ni kombela ketlele yo endla tiya, ni kombela mapoto mo sweka swakudya. Hi swona switirhisiwa leswi ni vonaka ku swi nga va swa nkoka ka mina, hikuva ndhawu yo etlela ya laveka, mikumba ni to ti xavela, ketlele yo virisa mati ya laveka swa ti tiya na mabikiri ni to ti xavela, mapoto ma laveka na xitofu ngopfungopfu hi swona a ndzi ta swi kombela switirhisiwa sweswo eka muthori wa mina.

Swi va ku nga ri ku va ku nga ri swilo swo tika, se loko se ku fambiwa xiponci wo xi petsapetsa, swa tiketlela u ti chelela endzeni ka mabokisi na mapoto. Xitofu u u xave xexiya xitsongo xa two plate. Se a swi nge hluphi ku swi kumbe ku karhata ku swi rhwala hi bokisi ni famba na swona loko ntshovelo u helini.

Ku vula ntiyiso ingaku a swi hlayisekanga hikuva siku leri nga vekiwa lahaya ri kombaku loko ro ze ri hundza swi ta va se swi borile se hi ku ya hi mina a swi hlayisekanga ku dya swakudya swa le thinini loko se swi hundzeriwile hi masiku.

A nga va khoma kahle hi ku, hi ku va komba rirhandzu a va komba ku hi vona vanhu lava va nga le ku n'wi pfuneni ka ku hlayisa purasi ra yena, hi ku va hakela hi ndlela leyinene a nga va nyiki mali yitsongo. A va hakela ivi a tlhela a va khensa hi ti-bonus a ndzhaka ka ntshovelo, a pfa a va nyika na sweswi byariwaku kwalaya epurasini ku va famba na swona emakaya.

U fane imbala swiambalo leswi u tivaku swi ta ku sirhelela eka eka, eka nchumu lowu nga ta va u kha u wu chela ka switsotswana. Hikuva mimirhi liya or tikhemikhali letiya a ti kahle ti nga ku vavisa, se swi kona swiambalo leswi endliweke ku munhu a swi mbala swimbalo swo mbariwa emavokweni, swo swo pfala tinhompfu na nomo swo pfala na matihlo ku u nga vaviseki loko u kha u chela mimirhi mirhi yaleyo.

Wa ndhavuko ni tiva lowo dyambu ra milisa swakudya, dyambu ra laveka na mati se minkarhi yo tala ni ta ku ku nga byariwa loko dyambu ri ri humile hi minkarhi ya xi mpfula, hikuva mpfula yi ta yi kha yi cheleta swimilana leswiwani, ivi dyambu loko ri huma ri va ri kha ri swi nyika veri i yini hi Xichangani loko u kha u swi nyika energy yaliya yi swi lavaku se eku na minkarhi ya ximumu, hi minkarhi ya xixika swo tala a swi mili swona mara ku laveka dyambu na mati se i minkarhi ya ximumu yi nga na dyambu na mpfula.

Hi ku ya hi mina ni nga ku khalendara na masiku ya ntumbuluko swa ti fanela, se ni nga landzelela khalendara ni swi tiva ku n'hweti leyi i n'hweti leyi ni sungulaka hi yona ku byala. Ivi ni langusa ni maxelo ku ma xi njhani, hikuva nkarhi wun'wani ku nga va ku ri minkarhi ya timpfula ivi mpfula yi nga ni se ho swi katsakatsa swi ri swimbirhi, ivi u kota ku vona ku hi June na swi kota ku byala na, hi September loko va ku i spring na swi kota ku byala na ma swi vona. Se swi ya hi ku u swi hlayi njhani swi ri swimbirhi u tirhisa masiku kumbe mantumbuluko kumbe u tirhisa khalendara ni nga swi tirhisa swi ri swimbirhi ivi ni langusa na maxelo ku ma tshami njhani.